Okokuqala, ukuthatha labafundi abahlukumeza omunye umfundi. Ngikhulume nabo ngale nto abayenzayo komunye umfundi. Ngibabonise ukuthi ayilungile futhi ayilindelekile kubona. Bese ngithatha umfundi ogconwayo ngimkhuthaze ngandlela thizeni. Ebese ngiyamtshela ukuthi, uma abafundi bebuye baphinde bamgcona. Abuyele kimi ukuze ngikwazi ukuthi udaba ngilidlulisele phezulu. Okanye kuthishomkhulu noma ngabe kubazali babafundi abagcona omunye umfundi.

Kungaba khona isikhwama se-fund rasing lapho khona ekuzothi uma ngabe mhlampe khona igemu edlalayo. Kuthiwa mhlampe abafundi bakhokhe amashumi noma bakhokhe imadlana encane koda abangakwazi ukuthi bayikhokhe. Ukuze leyo mali maseyikolekiwe mhlampe emidlalweni ikwazi ukuthi ihlale esikhwameni ilinde lapho kukhona abafundi abakwaziyo ukudlala nabadingekayo ukuthi bayodlala. Uma benganayo imali yokuthenga izinto zokudlala kuthathwe kusona isikhwama bese bayathengelwa. Kube wukuthi futhi kwesinye isikhathi nothisha bayakwazi ukuthi bangakwazi ukuthi baxhase umntwana. Lowo osuke edinga ukuthi ayodlala enganazo izinto zokuthenga.

Enkundleni yami engiyithandayo kungaba khona umfaniswano ophuzi. Kube khona umbhobho noma imibhobho, bese kuba khona iwashi elizoveza isikhathi.

Kungakhuthaza ngokuthi kulama-game e-inthanethi akubonakali ukuthi ngabe amantombazane adlala ngale kokhompuyutha noma abafana. Futhi bonke bathathwa njengento eyodwa nabantu abalinganayo kuwona lama games e-inthanethi.

Le midlalo ibaluleke kakhulu ebantwini abasha ngokuthi uma ngemidlalo. Bayakwazi ukuthi bavikeleke ezidakamizweni nezinye izinto ezingaba lifaka enkingeni. Bayakwazi ukuthi futhi le midlalo ibafundise umoya wobekezelelana nomoya wokuhlangana. Ikwazi futhi ukuthi le midlalo futhi iphinde ibasize emizimbeni yabo emincane esakhula ukuthi bakwazi ukuthi bazivocavoce. Bangabi abantwana ababenesisindo eseqedile nesikhulu kakhulu ngesikhathi besakhula.

Imidlalo ekhona ezikolweni zangakithi iyefana yonke kukhona ibhola, kube khona i-netball.

Isikhungo sezemidlalo sangakithi saba nomthelela omuhle kakhulu emphakathini ngoba izingane zazikhuthalele ukuthi ngihlanganele khona zidlale. Futhi izingane zazihlomula kakhulu ngoba kwakuze kubizwe nabantu emaphephandabeni ziphume emaphephandabeni. Kube khona nabantu abazozipika bazithathe ziyodlala kwezinye iy'ndawo. Lokho kuyabakhuthaza abantwana, kuphinde kukhuthaze futhi nomphakathi. Ukuthi ukuba umphakathi othandayo ezemidlalo, nothandayo ukuzivocavoca.

Ifakwe ey'nkundleni zokuxhumana, iqoshwa ngokuthi uye ku-rekhodi, ucofe ibhathini lapho khona ozozirikhoda khona. Ebese uyaqala uyakhuluma konke ofuna ukukusho, uqede uphrese u-done. Ebese uya-ke kule nkundla ofuna ukuya kuyona, bese uyaphosta noma ufake phakathi lapho kuloyo nkundla yokuxhumana.

Abantu bangafunda amakhono anjengo kuhlanganyela nabanye abantu, nokusebenzisana namanye abantu. Ukubekezela kanye nokuthi bakwazi ukuzazi ukuthi eyiphi imidlalo anekhono kulo.

Ukuzivocavoca kuyasiza ekuthenini ingqondo iphumule igxile ukuzivocavoceni, iphumule ekucabangeni ezinye izinto. Futhi uma ngabe uzivocavoca, ingqondo ithola ama-nutrients noma ithola i-oxygen eningi eya engqondweni.

Umdlali webhola engimthanda kunabo bonke uMfundo Vilakazi. Ingoba ungumfana osasemncane kodwa okhombisa ukuthi ikusasa lakhe lizoqhaza kakhulu uma sekuziwa emdlalweni wezebhola. Futhi unakho ukuzethemba kakhulu ngomdlalo asuke eyidlala. Uyakhombisa ukuthi unekhono elimangalisayo ebholeni.

Amagemu e-inthanethi ayasiza kakhulu abadlali ukuthi bakwazi ukucabanga ngokujulile ngaphansi kwencindezi esheshayo. Ukuze bazokwazi ukuxazulula iy'nkinga, bazokwazi futhi ukuthi basebenzisane. Ikakhulukazi emdlalweni edinga ukuthi basebenzisane.

Ihe, ngesikhathi ngibukele iqembu lami engilithandayo lidlala ngabona ukubambisana okuyisimanga phakathi kwamantombazane awayedlala enkundleni. Futhi ngajabula ngale ndlela ngohlobo lokuthi ngaphuma lapho ngahamba ngaya bungaza, ngahlala phansi ngenzi idili endlini. Sahlala sadla saxoxa nomndeni wami ngezinto ebezenzeka emdlalweni ebekade .